Amabhasi awasigcini isikhathi awahambi ngesikhathi esifanele. Kwesinye isikhathi uma efile abakwazi ukunitshela ukuthi ayikho ibhasi zamani ezinye izindlela zokuhamba, ngoba amabhasi afile. Bese ibhasi iyagcwala, uma isigcwele, abantu basale abaye emsebenzini. Bhasi okunye futhi eyikona ukuthi, iyahamba uma ifile, akekho ozofika futhi alethe enye ibhasi.

Uhambo olude engalithatha ngebhasi. Kwakuhambo olalusuka eThekwini luya eGoli. Ngangiphethe izincwadi zokufunda, namaphephabhukhi endleleni ukuze ngikwazi ukuthi ngichithe isizungu ngingaboni isikhathi. Ngangibuye futhi ngilale uma ngibona ukuthi sengikhathele, ngithi uma ngiphaphama ngibone ukuthi sihambile isikhathi ayisafani ayisamile la ekade imi khona le bhasi.

I-Rea Vaya ibhasi elithembekile, elisheshayo, ligcina isikhathi, liphephile ukulisebenzisa. Lijwayele ukusuka eGoli phakathi edolobheni lakhona, lishone emalokishini oSoweto lihambise abantu khona. Sekukhona futhi engathi selizoqalu futhi lisuke eSandton, lihambe futhi liye amalokishini aseduzane. .

Ezitimeleni akuphephile neze neze. Abantu bayangena bengakhokhile, bakwazi ukungena banibambe inkunzi baniphuce zonke izinto kuwukuthi umshayeli wesitimela ule phambili akaboni lutho. Omunye ule emuva akaboni lutho. Noma bekhona onogada mhlambe , bagada onogada ukuthi bakuliphi ikheshi, baphume kulelo bayelapha okungekho khona, bafike bahluphe abantu khona.

Umshayeli webhasi engangiligibelile wayengashayeli nje ngendlela egculisayo. Edlula ezinye izimoto endaweni ekungadlulwa kuzona. Egijima ema noma ikanjani. Ema phakathi nomgwaqo engami endaweni emela amabhasi. Okwathi uma sesehla sathola ukuthi ubendle ezimponjwana.

Umgwaqo owubhuqu iy'godi zakhona zingcono kunezasetiyeleni. Ngoba vele umgwaqo wakhona usuke umagocugoqu ungaqondile. Omumbi ngetiyela owokuthi usuke uhamba endaweni eqondile emva kwalokho usuzithola usuphonseka esigodini ongasazi, okulimaza nemoto kakhulu. Ngoba imoto isuke ihamba ngesivinini esiphezulu. Kanti emgaqweni wobhuqu uyazi ukuthi uyazihambela nje kahle, uhambe wenzele ukuthi ungangeni ezigodini.

Ayikho into ongayenza, uma ibhasi lifile, kufanele umane ulale, ulale phakathi ebhasini, ulinde ukuthi baze banilethele elinye futhi ibhasi elizonisiza. Ngeke uze uthi uyaphuma ebusuku uyofuna enye indawo, enye imoto yokuhamba phakathi namabili.

Ibhasi, alinethezekile ukuthi ungahlala nje kulona uhlale kahle. Kunabantu abadala, abaye badinge ukuthi baphinde baye ezindlini zangasese endleleni. Kufanele ume ukuze bakwazi ukuthi nezingane ezincane ey'dinga ukuthi ziye ey'ndlini zangasese. Babuye bathenge ney'nto zokudla khona bezokwazi ukuthi bafike ekhaya bekahle.

Into engingafuna ukuyazi eyokuthi, bazowanyusa ngamalini la matekisi abawanyusayo. Ube wona ukuthi uphethroli uzonyuka ngamalini wona. Nanokuthi uma kwenzeka uhulumeni esewehlisa uphethilomu, bazowehlisa yini nawo amanani okugibela.

Yebo, kumele zinxeshezelwe, izakhamizi ngoba uhulumeni uyayikhipha imali yokuthi kulungiswe imgwaqo, kwakhiwe imigwaqo ephephile. So, mase abantu sebelimala sekunemigodi, kuchaza khona ukuthi abantu bayidlile imali, abazange baze bayenze into ebekuthiwa fanele bayenze. Behlisile iy'kali zezinto zokwenza umgwaqo. Manje abantu uma kuney'mvula ezinkulu, imigwaqo iba nemigodi abantu bese iy'moto zabo zingene emgodini.

Ngingambuza ukuthi kungani enyuka kangaka amatekisi abo kunyaka owodwa aze anyuka kathathu.

Kumnandi ena ngoba uthola ithuba lokuthi ucabange nje uphumule ungalokhu ucabanga ukuthi ena, ngizokwehla ngiphinde ngigibele. Uyabhukha nje, uthathe ibhasi yakho.